ESewula Afrikha sinomraro wokungabi namanzi begodu okungenzeka bonyana unobangela walokho kungaba bujamo bezulu bamalanga la. Ilanga litjhisa khulu likhipha onokghadanyana ngemgodini begodu ukutjhisa lokhu kubanga bonyana amadamu ome khulu sitlhoge namanzi neempopini zethu.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngeemali zeensetjenziswa begodu lokho kungenza bonyana namathuba wokungaberegi kwabantu abatjha kunciphe khulu. Abantu abatjha bamalangana la, bafundile bonyana umberego awuwutholi kphela ngokuqatjhwa makhuwa kodwana nawe ngezandla zakho ungakwazi ukulima, uthengise ube mqatjhi wakho wenze imali. Kodwana urhulumende wethu uyasifeyila ngokungasiqhasi ngeensetjenziswa.

Iye, kulungile bonyana abadala amaqhegu neenlukazi bona badle iinthelo qobe lilanga ngombana iinthelo zibapha amandla wokobanyana bahlale baqinile begodu zibanikela namavitamin bonyana bangahlutjhwa kugula okufana nomgomani, ukuraramba kwamathambo nokhunye.

Usonoblomu, ama-grapes, umgade, i-orange kunye netamati.

Ilwa namalwelwe emzimbeni, iqinisa amasotja womzimba, iphana umdlandla, yenza isikhumba sihlale sihlanzekile.

I-technology ingathuthukisa ukulima ngokobanyana isifakele imitjhini ebizwa ngokobanyana marobodo. Ikwazi ukutjala nokuvuna kunye nokunisela. Begodu ingasifakela nemitjhini ehlola ihlabathi bonyana ikulungele na bona umuntu angakwazi ukutjala kiyo.

Iye, abantu abatjha nabangahlonyiswa ngamakghonofundwa aneleko wezokulima. Bangazibandakanya ekorweni le ngombana abantu abatjha bamalanga la bayakuthabele bonyana baziberegele bona bangaberegeli umuntu begodu bayakuthabela bonyana bazenzela imali ekungeyabo njengoba nemiberego ingekho malanga la.

Ubujamo babasebenzi bemaplasini bulawulwa bujamo bezulu. Lokha izulu nalina khulu, akukho lula bonyana baberege kodwana iintjalo kunye nefuyo ziyafuna bonyana izulu line zikwazi ukukhula nokuphila.

Ibhanana linombala otjheli namkha osarulani.

Abomma bayanikelwa amathuba kwezokulima kodwana abanikezwa ngokulingana nabantu bebhaji ngombana kuthiwa abanawo amandla alingeneko wokusebenza budisi. Okufana nokuhlawula ngamalembe lokha imitjhini yokuhlawula nayingekho.

Iye, ngokubona kwami umthelela omumbi obangelwa matjhuguluko wobujamo bezulu ebalimini uthathelwa ehloko elizweni ngombana urhulumende uyakghona bonyana akhambele abalimi ngemva kokuba nobujamo bezulu obumbi obufana nokobanyana izulu line khulu. Afake isandla nangabe abalimi bamotjhakalelwe yiintjalo namkha bafelwe yifuyo yabo.

Umuntu ongumma kufuze athome ukubandulelwa zokulima nakasesigabeni seminyaka engaba sithandathu ukuya eminyakeni elitjhumi. Afundiswe ukuniselwa nokupha ifuyo ukudla. Bese athi nakafika esigabeni setjhumi nanye ukuya esigabeni setjhumi nantathu afundiswe ukuvuna nokutlhogomela ifuyo. Nakafika esigabeni setjhumi nane lapho angathoma afundiswe okunengi okufana nokobanyana ihlabathi kufanele ibe njani nokhunye.

Iye kulungile bona abantwana badle iinthelo qobe lilanga ngombana iinthelo zivikela ukugula emzimbeni. Ukugula okufana nomgomani begodu ziqinisa amathambo womzimba. Iinthelo zibanikela amavithamini bonyana bangahlutjhwa kugula. Iinthelo zenza iskhumba sabo sihlale sihlanzekile.

Iye, umtjhiso orhageleko lo kungenza bonyana kutlhayela ukudla eSewula Afrikha ngombana kutjhisa khulu begodu nakutjhisako namanzi asibinawo, amadamu awabi namanzi. Nasinganamanzi angeze sakghona bonyana sibe neenthelo. Abantu abalimako abakwazi bonyana bangaba neenthelo, bakwazi ukuthengisa. Lokho kungabanga bonyana nokudla eentolo kudure khulu.

Iye zikhona, iinthelo ezisetjenziswa bonyana zenze imitjhoga yokulapha. Isthelo esifana nesikghopha, esaziwa bonyana yi-aloe ngelimi lesiyeni.

Ubujamo obumbi abasebenzi bemaplasini abaphila ngaphasi kwabo kungaba nomthelela wokobanyana kungasaba nokudla namkha neentjalo ezithengiswa emphakathini begodu kungenza bonyana abantu ababerega namkha abasebenza emaplasini baphelelwe msebenzi ngombana kunganamanzi namkha kutjhisa khulu.

Ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu angeze kwasisiza ukwandisa amanzi wokuthelelela newefuyo elizweni ngombana iSewula Afrikha yikhulukhulu begodu abantu abalimako nabantu abasebenzisa amanzi qobe malanga banengi khulu. Nanyana kungafakwa amadamu amanengi kangangani angeze alingana woke umuntu olimako ngombana amanzi siwasebenzisela izinto ezinengi khulu.

Umhlobo wehlabathi okghona ukuveza iinthelo kuhle, yihlabathi enothileko.

Imirorho mhlobo wotjani odliwa babantu, ophekwako. Uhlaza ngokombala begodu uthandwa khulu yiinlukazi.

Umuntu osebenza eplasini akukafaneli bonyana adoselwe umrholo lokha nakangakaphumeleli ukuza emsebenzini ngencayenzathu ezithileko nanyana abikile. Umsebenzi osebenza eplasini kufuze angadoselwa imali ngombana akekho umuntu ekufanele adoselwe imali lokha nakabileko waba neenzathu zokobanyana kungebanga lani bonyana angezi emsebenzini.

Iinthelo ezintathu ezisiza umuntu onomraro wobulwele bamehlo kungaba mrorho, ibhedrudi kunye ne-carrots.

Ispinatjhi mhlobo womrorho odliwa babantu. Wona ubonakala ngokobana ube namakari amakhulu, ahlaza khulu ngokombala.

Awa, iindawo zamaphilo eendaweni zemaplasini azikho. Nakufanele bonyana bathole iindawo zamaphilo kufuze bonyana bakhambe ibanga elide khulu ngaphambi kobanyana bathole irhelebho. Kufuze bonyana baye kwezinye iindawo ukuze bathole iindawo zamaphilo. Eendaweni zemaplasini babalethele iindawo zamaphilo ezibizwa ngokobana bomakhambangendlwana ama-mobile clinic nazo azilethwa ngamalanga woke kodwana ziyabekelwa amalanga wazo.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

Ifuyo kufanele ihlale endaweni lapho khona kuzokuthi nakunezulu ikwazi bonyana ivikeleke nakunelanga ivikeleke begodu ifuyo kufanele ithole lapho kunendawo evulekile khona namkha indawo lapho ingakghona bonyana ihlale inzinze. Ifuyo kufanele ithole indawo lapho kunamanzi ahlanzekileko khona begodu indawo lapho kunefuyo yakho khona kufanele uvale namkha ukampele ukuze ezinye iinlwana ezidla ifuyo leyo zingakwazi bonyana zingene. Nalapho namkha ngokwenza njalo ifuyo yakho ingahlala iphilile.

Ubulelesi bokwetjiwa kwezimvu endaweni yangekhethu burhagele khulu. Qobe nasivukako ekuseni uthola bonyana kunesibaya lapho kutjontjwe khona izimvu begodu bazitjontja ngobunengi.

Lokha nawuhlabe iinkomo wathatha inyama wayoyithengisa eenlarheni kwasala amathambo. Amathambo lawo ungakwazi bonyana uthengisele abantu abafuyileko ikakhulu labo abafuye izinja begodu amathambo lawo ungakwazi bonyana uwathengisele abantu ngombana nabo bayakwazi bonyana bawapheke bawadle nesobho lamabhontjisi.

Ukugula okwande khulu eenkomeni ukugula kwamathambo. Ukugula lokhu ungakuvikela ngokobana uthole amapilisi namkha ukuvikele ngokuthola iinhlahla zesintu.

Iye, ikomo ehlatjwa emnyanyeni kukatelekile bona ihlinzwe babantu abanengi. Ngombana ikomo nayo nayisele ihlinzwa izwa ubuhlungu begodu ifuna ukuzilwela begodu ikomo inamandla khulu ukudlula umuntu ingakho ihlinzwa babantu abanengi.

UThando nakafuna ukufuya iinkomo ezizomngenisela imali ngeemkhiqizo yazo. Kufuze afuye iinkomo zebisi ngombana iinkomo zebisi zizomngenisela khulu imali. Kodwana nezenyama kufanele azifuye ngombana abantu nabadinwe yinyama baya ebisini nakabadinwe yibisi baya enyameni. Iinkomezi zombili zizokumngenisela imali khulu.

Iinkomo ezikhambe ngeenlori neenkomo eziluswe bomalusi azinawo umehluko. Labo abazithutha ngeenlori kungenzeka bonyana unobangela wabo wokobanyana bazithuthe ngeelori. Kukobana kukude lapho bazisa khona bonyana ziyothengiswa begodu abaseduze bayakwazi bonyana baziluse bazise ziyothengiswa kodwana umehluko awubikhona.

Iinkabi lezi angeze ziqine nawuzihlabe zingasizidala khulu. Ngombana inyama eqinako, yinyama yekabi esele iyidala namkha iluphele kodwana nayisese-fresh namkha isese jong, angeze iqine inyama yakhona izokudleka.

Ukutshwaya iimbuzi namkha iinkomo ngamaledere emzimbeni kuqakatheke khulu. Ngombana nakusasa nakungenzeka bonyana zitjontjwe namkha kuthiwe kuneembuzi ezitholakale endaweni eso. Nawaziko bonyana nawe ulahlekelwe ziimbuzi zakho ungakwazi bonyana uye lapho uyokuqala lezi ezitholakale begodu uziqale ngetshwayo lelo ozitshwaye ngalo. Kubalula bonyana uzithole begodu iimbuzi ezitshwayileko akubilula bonyana zitjontjwe.

Lokha udorhodera ebekasebenza bonyana azojova iinkomo zakho zenyama eplazini angasekho. Kufanele uthole omunye udorhodera azokwazi ukujamela yena lo wakho okhambileko ngombana banengi khulu abodorhodera abasebenza ngeenlwana. Ukwenza njalo kungavikela bonyana abantu nabadle inyama ingasabaphathisa indeni.

Lokha nawuzokuhlinza ikomo kufanele uthole umukhwa obukhali ukuze ongayizwisi ubuhlungu mawuyihlaba uyihlabe ivele ife.

Ibisi ngiyalisela nanyana kungananto ethileko engingaligoma nayo. Ibisi kuthiwa liqinisa amathambo begodu linikeza ivithamini ekuthiwa yi-calcium.

Esilarheni basebenzisa imitjhini ukuhlahlelwa izitho zekomo kodwana esintwini akusetjenziswa imitjhini kusetjenziswa izandla.

Ama-avocado ngekhethu manengi khulu ayafumaneka ngombana uthola woke umuzi uba nesihlahla se-avocado begodu imizi eminengi ineenhlahla ngazimbili ukuya phezulu. Ngeze kube lula bonyana uthole umuzi unesihlahla sinye se-avocado.

Abafuyi abanengi bezimvu bathanda ukufuya izimvu ezimhlobo ofanako ngombana benzela bonyana lokha izimvu zabo nazilahlekile, bakwazi bonyana bazikhombe msinyana, begodu benzela bonyana lokha nabathi bayazithengisa la zithengiswa khona, bayazi bonyana kunehlobo elifunekako lezimvu. Benzela bonyana abathengi labo bakwazi bonyana babathole msinyazana.

Iye, abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Abahlali bendawo yangekhethu ngeenkhathi zesomiso ipilo bayiraga ngokobana bembe umgodi obizwa ngokobanyana yi-borehole. Umgodi loyo ukhipha amanzi, bebenzela bonyana iintjalo zabo zingafi begodu nefuyo ingabhubhi, ikwazi bonyana ithole amanzi.

Abalimi kufanele babe namatanka wamanzi amanengi ukwenzela bonyana lokha ubujamo bezulu nabutjhugulukako nakutjhisa khulu ngombana amanzi awahlali akhona, bakwazi bonyana banisele ngamanzi avela ematankeni wabo namkha bembe imigodi ebizwa ngama borehole.

Ngokubona kwami, abalimi beSewula Afrika abazuzi ngokulingana emnothweni welizweli. Ngokubona kwami, ngibona kwanga abalimi beSewula Afrika bebala elimhlophe ngibo abazuza khulu ekulimeni, bese bebala elimnyama namkha elinzima abazuzi ukufana nebebala elimhlophe.

Kuliqiniso bonyana inyama ezele eenlarheni zeSewula Afrika ngeyeenkomo zokwetjiwa, ngombana amalanga la iinkomo zetjiwa khulu begodu bengeze zetjiwa nangabe abantu bebangana plan bonyana bazozithengisaphi. Kodwana ngoba bazithengisa eenlarheni, bayakwazi bonyana bazebe, bakhambe baye eenlarheni boyothengisela abantu abaneenlarha.

Ikomo lokha nabaqeda ukuyihlaba, inyama yakhona bayayilengisa ngombana benzela bonyana iphophe igazi, ungathi nawuyiphekile bese unukelwa ziingazi zakhona, begodu benzela bonyana ingamosakali msinyana ngombana inyama enegazi elinengi ibola msinya.

Akunanto engiyisolako ngotjwala besintu begodu ngokubona kwami, utjwala besintu ngibo obulunge ukudlula amatjwala la amanye akhona.

Iye, abantu abanengi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini badzimelele khulu ekufuyeni nokuthengisa iinkukhu ngombana abanalo ilwazi lokobanyana kufanele bafuye nezinye iinyonyana njengeenciliba namagalukuni. Bajwayele bonyana inyonyana efuywako nengathengiselwa bonyana idliwe emakhaya yiinkukhu kodwana nabangaba nalo ilwazi lokuthengisa, lokufuya bebathengise iinyonyana ezinjengeenciliba namagalukuni, irhwebo labo leenkukhu lingathuthuka khulu.

Ukubiza khulu kwenyama yekukhu kubangelwa kukobanyana iinkukhwezi ezifuywako zidla ukudla okungafani neenkukhu lezi zemakhaya. Iinkukhwana zomtjhini zidla isiphila namkha ukudla okungakajayelekiko, ezikwenza bonyana zikhule msinyana. Kungunobangela wokobanyana zibize khulu.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngeemali neensetjenziswa. Ngombana nje uyathola bonyana umuntu unetjisakalo namkha unetjiseko yokobanyana angalima, kodwana ngonobangela wokobana anganalwazi lokobana angathoma kuphi begodu angazitholaphi iinsetjenziswa, uthola umuntu angasabi nekareko yokobanyana alime.

Unobangela wokobanyana abantu bemakhaya bathande ukufuya iinkomo neembuzi kukobanyana amajaridi namkha iintandi zemakhaya zikulu khulu kunalezi ezisemadorobheni, begodu zanele bonyana umuntu angakwazi ukufuya iimbuzi neenkomo.

Abantu bemakhaya bathanda khulu ukufuya iinkomo neembuzi ngombana amajaridi wasemakhaya makhulu khulu kunamajaridi wasemadorobheni, begodu neendawo namkha isitanda umuntu usithola ngemali ephasi kunasemadorobheni, begodu ngikho unobangela wokobanyana bafuye iinkomo neembuzi emakhaya.

Ngokomthetho, abantu ekhabe ebahlala emaplasini elithileko esele lithengwe ngomunye usoplasi, abanalo ilungelo lokobanyana bangakhamba babuyele bayokuphahla emathuneni wabokhokho, ngombana iplasi lelo akusese ngelabo. Ingakho umuntu nakathenga namkha nakathengisa iplasi kufanele athi nakasuka kilo, asuke nakho koke okungekwakhe. Nakukuthi kufanele abuthe amathuna wabokhokho, mdele awabuthe akhambe nawo.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini bayaya eenkulisa.

Imvu ingenza okunengi khulu. Lokha nawufuye imvu ungakwazi bonyana uyithathe uyoyithengisa eenlarheni, kuthengiswe inyama, namkha wena ungayithatha uyoyislarhisa. Ubuye uthengisele abantu abahlala eduze nawe ubathengisele inyama, begodu ngesikhumba semvu namkha ngoboya bemvu ungakwazi bonyana wenze iwula kobanyana kuthungiwe ngayo, begodu uyakwazi bonyana wenze izambatho ezifuthumeleko ngamaboya wemvu.